Zininzi izinto ezingaba lingenelo kubantwana abaneefowunini ezizimatifowuni kuba okokuqala, umntana uyakwazi ukuxhomana nosapho okanye abahlobo bakhe. Loo nto izokunciphisa ukuziva eyedwa umntana okanye asulungeke engqondweni. Kwaye abantwana bayakwazi ngoku ukujonga izinto eziza kubenza bakwazi ukusulungeka engqondweni naxa besenza imisebenzi yabo yasekhaya beyinikwa ngootishala babo.

Xa ungumyili womxholo kufuneka uqinisekise ukuba uyozijonga izinto ezisematheni ngamaxesha onke kwaye ungumntu wabantu. Kufuneka abantu xa bekuthethisa kwiindawo zonxibelelwano ubaphendule ngokothando, uba phendule ngembeko, ungabi nguye umntu osoloko ethetha kakubi ebantwini okanye umntu obonakala kakubi ebantwini. Kufuneke uhlale uzazi ukuba usematheni ngezinto ezintle, awukwazi ukuba sematheni ngezinto ezimbi kuba abantu baza kukhupha ezingqondweni zabo, bakhuphe ekukulandeleni.

Ufuna ukwenza i-video call kufuneka uqinisekise ukuba ifowuni yakho yileyo ithatha ikhamera. Ngoko xa uza kuyisebenzisa uya kwifowuni yakho enekhamera ucofe inombolo leyo uza kuyisebenzisa, ujonge kimenyu yakho indawo eneqhosha elibonakalisa ikhamera apho uzocofa khona. Xa kuvela ubuso balo mntu umfunayo, yiyo ilungile i-video call yakho iyasebenza.

Kulula kakhulu ukuthumela imiyalezo kumaxesha angoku kunakuqala. Kuqala kwakufuneka ubhale incwadi uhambe uyoyithumela eposini, ubhatale imali, ithathe iintsuku ukuba lo mntu umthumelelayo abuyise umyalezo lowo okanye awufumane umyalezo lowo ze aphendule awubuyise. Kanti kumaxesha angoku uyakwazi ukuthumela umyalezo awufumane umntu ngalo naglo mzuzu umnye, akwazi akuphendule kwangoko, ilungiseke yonke into ubuyidinga kwangethuba ukogqitha amaxesha akudala apho kwakufuneka kugqithe iintsuku ukuze ukwazi ukuyilungisa loo nto ibikuxakile.

Mna nabahlobo bam siye sikhethe ukusebenzisa izixhobo zale mihla, sihlale ekhaya kuba kulula ngolo hlobo kwaye akusebenzisi mali kakhulu. Xa sihleli ekhaya sizibukelele, siye sibe nezinto ezininzi esikwaziyo ukukhetha kuzo esinokuzibukela, sikwazi ukuzihlalela sithenge oko sifuna ukusebenzisa. Sihlale sibukele iimuvi zethu kunaxa siye esinema apho kufuneke sibhatale imali yokuya khona, sibhatale imali yethu, sibhatale imali yokubukela, siphinde sibhatale imali yezinto ezo siza kuzisebenzisa ngaphakathi esinema.

Makhulu, xa usebenzisa i-SMS kukho umahluko ku naxa usebenzisa uWhatsApp. Xa usebenzisa i-SMS uthumela umyalezo efowunini uye kuloo mntu, akunyanzelekanga ukuba ube nedatha. Kanti xa usebenzisa uWhatsApp funeka ube nedatha. Uthenga i-airtime usakugqiba uyitshintshe iye kwidatha apho uzokwazi ke ngoku ukuthumela umyalezo wakho. Umyalezo lowo wakho ke kufuneka ungene kwiephu leyo kuWhatsApp kunaxa usebenzisa ii-SMS.

Ewe, ndikhe ndazama kodwa amaxesha amaninzi kuye kube nzima ukusebenzisa indlela, ezinye iindlela zonxibelelwano xa umbane ungekho kuba xa kuthe kwemka umbane, nezinye izinto ziyahamba. Noba uye usebenzise umzekelo idatha yefowuni yakho, kuye kwayona leyo uyibone ukuba kunzima uyisebenzisa xa umbane uthe wangabikho. Ndiyacinga ke ukuba ngendlela ethile ziyanxibelelana zona umbane kunye needatha ezo zefowuni okanye irutha.

Ukuqala kwam ukusebenzisa iWi-Fi yasimahla ndandisemall, kwenye yee-mall ezikufutshane apho ndihlala khona. Kwakunzima kakhulu ukuzisebenzisa kuba ndandingakuqhelanga kakhulu ukuzisebenzisa iiWi-Fi ezo, kodwa ndafunda ndaze ndayifumana. Kodwa ke kuba zibonakala zona izezasimahla kufuneka uqale ujonge iintengiso ezezi venkile ezikhoyo kule mall, ngoko kwakunzima ndicinga uba andizode ndikwazi ukuyifumana le nto ndiyifunayo. Ekugqibeleni ndade ndakwazi, ndade ndakwazi ukungena kwi-intanethi ndafuna umsebenzi ngayo leyo. Ekugqibeleni ndakwazi ukuyisebenzisa kakuhle ndaba novuyo kakhulu.